Umtshato endakhe ndaya kuwo wawuselalini endihlala kuyo, wawumkhulu yaye umhle. Into endingasoze ndiyilibale kwakungekho kutya okanye nyama yayingekho wonke umntu wayonwabile, kungekho ziziselo zingekhoyo yaye wonke umntu wagoduka onelisekile.

Uqala ukhethe umngqusho wandule uwuvasa ugalele embizeni, ugalele iimbotyi zakho. Xa ugqiba ukuzikhetha nazo, ugalele amanzi uyeke kubile konke. Wandule xa usiva ngathi uyathamba uba ugalele amafutha, ityiwa neziqholo ucike kubile, ukutya kuvuthwe.

Xa ndizilanda ndithi ndinguMaMjwara, uMtika, uMazaleni iinkomo zikaJotela, uDolo elimdaka, uGuqa edakeni, uNtingane, uMayarha. Ndiphela apho.

Into eyenza ixhala ukuba abantu basemzini bacele imali endingakhange ndiyilindele nengaphezulu kwale ndiyilungiseleleyo.

Kufuneka ube netyiwa, ube netswele, ube neziqholo zakho ukuba ufuna ukusebenzisa iziqholo zakho. Uwubilise ufake iziqholo zakho, ufake itswele lakho uzamise. Ucike de imbiza yakho ivuthwe.

Injongo yeli theko kukubhiyoza ukubuya komfana eyindoda nokuba ebuya ephilile.

Anelisiwe, lithetha ukuba Anelisiwe amaJwarha ngokufika kwalo mntwana.

Indima yekhankatha kugada umkhwetha limbonise indlela ekwenziwa ngayo izinto esuthwini.